Khaedu i ne ndo no ṱangana nayo ndi ya musi hu tshi khou ṱoḓa u iwa toilet. Ndi u ri dziṅwe dzi sithi dzi vha dzi so ngo dzula tsini na toilet lune a hu na u takuwa wa tshimbila, ndi zwe musi na vhathu vha khou so ko u ḽa, vha khou so ko u laṱekanya zwithu fhasi hune a huna na muthu na muthihi a ne a vha a khou londota mabisi.

Bada itea u ṱhogomeliwa, i tea u ṱhogomeliwa nga uri kha kha dzinwe dzi kha vhunwe vhushaka kana kha vhunwe vhupo u ḓo wana badani hu na hu na matombo o vhewaho dzi badani. Huṅwe badani hu na madindi, ndi uri iwe na musi u tshi khou tshimbila lwendo lulapfu u sa hu ḓivhi hafha fhethu, zwi nga sia goloi yau i tshi khou vhaisala.

Vhathu vhane vha vha khou reila dzi baisigira, ndi vha ya khakhisa na nga uri lwendo lune goloi ya tshimbila lwone ndi lwendo lune baisigira ya vha i khou tshimbila lwone, a zwi a zwi vhi zwa eḓana na luthihi. Zwi ḓo kombetshedza uri wa goloi a kone u tshimbila a kone u tshimbila slow ngeno houḽa wa baisigira ene a tshi khou tshimbila nga lwendo lune a vha a khou tea u tshimbila lwone.

Musi musi zwivhaswa zwi tshi gonya, ndi uri na nṋe kha tshelede i ne nne nda vha nayo hii, ndi tea u vha futhi nda vha ndi tshi khou kona u vha ndi tshi khou sedza uri ndi ḓo vha ndi khou i shumisisa hani. Nga uri muthu a tshi shela zwivhaswa nga ngomu, u vha a khou ḓi vhudza uri hetshi tshi vhaswa tshe a shela tshi khou ḓo mu swikisa gai. Zwino zwi tshi khou gonya zwi vha zwi khou kwama uri na dziṅwe dzi nyendo futhi zwi ḓo vha dzi tshi khou thoma u nga vhukati.

Nṋe ndi takalela u reila goloi lwa tshi tshikhala tshilapfu, ndi vhu funesa zwone zwa uri ndi vhe ndi khou reila goloi lwa tshikhala tshilapfu. Ndi funa nga maanḓa u vha ndi tshi khou tshimbila ndi tshi khou vhona fhethu.

Zwi a dina na nga uri muthu u vha a ene muṋe u vha a khou ḓi vhudza zwa uri zwivhaswa kharali zwi tshi khou tshimbila nga hoyu mutengo zwi ḓo ntswikisa gai. Dzi dzi lithara dzifhio zwivhaswa zwi tshi gonya zwi vha zwi khou khakhisa uri dzi pulane dzawe dzoṱhe dzi ḓo vha dzi khou thoma u tshintsha.

U tshimbila nga helikhoputa ndi zwithu zwavhuḓi na ngauri a huna upfi huna traffic kana a huna upfi gai a goloi a dzi khou tshimbila. U vha u khou tshimbila zwavhuḓi, hune wa vha u khou ya hone u swika zwavhuḓi nga maanḓa.

Khaedu i ne ya nga vha hone ndi ya musi goloi i tshi khou kona u tshinyala kana goloi yone iṋe i sa tou shuma zwavhuḓi. Ndi hafho hune vhathu vha ḓo vha na dzikhaedu musi goloi i tshi khou tshinyala hanengei phanda hu sa ḓivhei zwa uri vha ḓo tou zwi itisa hani.

Muvhuso u nga thusa nga uri wone u ne u kone u wana mabisi a ne a ḓo vha a tshi khou shumela kha honoho vhupo fhedzi. Na ngauri mabisi a tshi da, a vha a khou bva a kule futhi na musi a tshi swika hune a vha a khou ya hone a swika tshifhinga tsho no ṱuwa, lune a nga si kone futhi a do vha a humela murahu uri a vhe a khou ya u dzhia vhaṅwe. Na ngauri na hanefho a tea u vha a tshi khou ṱuwa na vhathu nga tshifhinga.

He nda vha ndi tshi khou ya hone lwendo lwo ndzhiela lwo ndzhiela more than eh lwo ndzhiela awara dza sigisi. Ndi musi ndi tshi khou ya eh Joburg nda ndi tshi khou ya Joburg nga bisi. Lwo vha lwendo lu lapfu nga maanḓa lwo vha lwendo lu lapfu nga maanḓa and na bisi ḽa hone ḽo vha ḽi tshi khou tshimbila zwavhuḓi ra ro ḓi takalela zwavhuḓi hanefho nga ngomu.

Mureili u tea u shumisa nḓila i ne ene muṋe o no i ḓowela u a i ḓivha nga maanḓa futhi musi bisi ḽi sa a thu u takuwa, ene muṋe u tea u thoma u checker zwa uri zwoṱhe zwine zwa ḓo ita uri bisi ḽi i kone u tshimbila zwavhuḓi zwi hone naa, zwo no tou nga zwivhaswa na maḓi zwoṱhe zwi hone naa.

Vhuponi hanga huna mavhone a ne a vha o funga vhusiku hoṱhe, futhi na vha na vha u tsireledza vha vhane vha civic. Vha vha vha tshi khou tshimbila vhusiku vhuṅwe na vhuṅwe, vha tshi khou ṱola zwa uri muthu muṅwe na muṅwe o eḓela zwavhuḓi naa.

Hone hu u endedza dzithundu nga zwikepe hii, zwi a kona u thusa na nga uri zwi tshi sala zwi tshi swika ngeno kha ḽiṅwe shango, zwi tshi khou bva kha ḽiṅwe shango, na dzi phuraisi dza hone dzi vha dzi fhasi kharali nṋe ndi tshi khou kona u zwi rengisa ngeno nga dzi phuraisi dzine dza vha dzi tshi khou bva hangei. U fhirisa ha musi nne ndi tshi khou renga hanefha futhi nda dovha nda vha ndi tshi khou rengisa, ndi hafha hune na dzi phuraisi dza hone dzi do vha dzo no gonya.

Fhethu hune nda nga hu takalela uri ndi kone u u dalela nga bufho ndi musi ndi tshi khou u ya Russia, ndi a u takalela nga maanḓa na nga uri hupfi kana ndi pfa hu tshi pfi vhugevhenga ha hone ho fhungudzea nga mannḓa, a hu na vhugevhenga, zwino fhethu hune ha vha hu si na vhugevhenga ndi fhethu ha vhuḓi.

U tshimbila nga bufho ndi zwavhuḓi na nga uri u vha u khou tshimbila nga tshifhinga, u swika nga tshifhinga. A huna na khaedu u ne wa nga ṱangana nayo badani, u ḓi tshimbilela zwavhuḓi hu si na na thaidzo. Na dzi phakhedzhi dzau kana zwithu zwoṱhe zwine iwe wa vha wo hwala zwone, u a kona u swika nazwo zwavhuḓi zwi so ngo kwanyiwa na u kwanyiwa.

Zwone zwi dzula zwi tshi khou itea nga maanḓa kharali ndi tshi khou tshimbila kha lwendo lulapfu. Zwino musi peṱirolo ya fhela ndi lwendoni lulapfu, ndi a kona u dzhia tshigubu tshanga nda ima nga hanefho badani, nda kona u imisa goloi i ne ya vha i khou fhira uri i kone u nthusa uri ndi kone u ya u renga peṱirolo nga tsini kana nda founela muṅwe muthu a ne nda mu ḓivha o no dzula nga hanefho a ne a nga ḓa a nthusa.

Goloi i nga thoma nga u nga u ṱhavhiwa mathaela kana thaela ḽa vha ḽi tshi khou tou vunḓea. Ndi hafho hune i ḓo sala i sa khou i sa koni u ya fhethu, u ḓo tou sala wo tou paka hanefho, wa ḓo kona u tou vhona zwa uri u ḓo tou zwi itisa hani u tshi ya phanḓa.

Mihwalo i ne muthu a tea u ṱuwa nayo musi a tshi khou ya u dalela maṅwe mashango, u tea u ṱuwa wo fara passport, wa ṱuwa wo fara na tshelede na zwiambaro zwine wa ḓo zwi ambara lwa u tsa lwa u tou thoma u tshi swika hanengei phanḓa.

Ee, ndo no ḓi wana ndo ima ḽainini ndi tshi khou dzhena nga ngomu ha thekhisi. Hu na vhathu vhanzhi vho imaho ḽainini, vha tshi khou bva mishumoni hanengei Joburg, ri tshi khou dzhena kha dzi thekhisi dzo fhambananaho dzine dza khou ya fhethu ho fhambananaho.

Zwifhinga zwine zwa vha zwine zwa vha zwo ḓowelea u bva kana u tshimbila nga mabasi nga hafha, ndi nga seven ya matsheloni. Ndi afho hune u ḓo wana vhathu roṱhe ro ima ro lindela basi ḽine ḽa ḓovha ḽi tshi khou ri dzhia uri ri kone u ya mushumoni. Ri tshi vhuya futhi mushumoni hii, mabasi ri dovha ra mawana futhi nga four u bva hangei Thohoyandou u ḓa hafhanoni hayani hune ra ri tshi khou a wana.

Hai, a zwi ngo tea na luthihi muthu ha ngo tea u reila goloi lwa tshifhinga tshilapfu lapfu sa izwi muthu a tshi neta. Na u fhira buroho hu na miḓalo, a zwi safe na luthihi, a si zwithu zwine muthu a tea u zwi ita na nga uri maḓi haaḽa a tshi fhira a vha na maanḓa lune a nga kona u kumba goloi.

Tshitori tshe tsha vhuya tsha itea hafho hune vhuima thekhisi ndi ha musi ndi tshi swika ndi tshi wana vhathu vha tshi khou lwela tshelede hanefhaḽa ndi uri muṅwe a tshi kho uri muṅwe o dzhia tshelede ya muṅwe muṅwe ari hai nṋe ndo dzhieliwa tshelede nga inwi, ndi he vhathu vha kona u lwa nga hanefhaḽa u swika hu tshi to ḓa na mapholisa futhi vha tshi kho to vha vha tshi khou vha fara.

Vhane vha vha kho ṱoḓea uri tshumelo dzoṱhe dza vhuendi dza kereke dzi mvelele ndi vhathu vhahulwane vha kereke vhane vhavha vha kone u vha vhone vhane vha ḓo ita uri kone u vha na dzi transport hafho kerekeni zwiendi zwoṱhe zwine zwa ḓovha zwi kho tshimbidza vhathu vho no dzhena hanefho kerekeni.

Thaidzo ine yavha hone ndi ya uri vhaaluwa avha koni u swikelela kha zwiendedzi avha koni uri vhone vhane vha kone u ḓi wana vha tshi khou bva hafha vha tshi ya hafha nga vhone vhaṋe.

Vhupo ha thekhisi dzone dza ḓoroboni ndi thekhisi dzine dzi avha dzo ḓala zwa vhukuma ndi uri u wana hu tshi tovha na ḽaini ya vhathu vho imela uri vha kone uvha vha tshi kho ṋamele iyo thekhisi mara thekhisi dza mahayani dzone dzivha dzi songo tou ḓala zwa vhukuma ndi uri na na kufarele kwa hone kwa thekhisi ku ya fhambana u wana na u vhaisala dzo vhaisalesa nga maanḓa.

Zwiendedzi ndi zwone zwine zwa thusa uri vhaaluwa vha ḓi wane vha tshi khou bva fhethu vha tshi khou ya huṅwe fhethu vha swike nga tshifhinga uri vha kone u vha vha tshi khou swikelela zwithu zwinzhi zwine zwa ḓo vha zwi kho itiwa hanefho hune vha ḓovha vha khou ya hone.

Vhaswa kharali vha swika hune vha vha kho ḓi dzhenelelisa nga maanḓa kha u thusa uri vhaaluwa vha kone u vha vha na zwiendedzi ndi zwone zwine zwa ḓo ita uri vhaaluwa vha sa touvha na thaidzo nnzhi nnzhi vha tshi thoma nga u thusa vhone uri vha kone u wana zwiendedzi vha kone u ya hayani vha kone u na ngori vhaaluwa u vha na zwithu zwinzhi zwinzhi zwine vhathu vha vha kho tea u zwi ita.

Hezwi zwi nga itiwa uri muthu muṅwe na muṅwe ane a vha a tshi kho reila a ne a khou reila thekhisi a kone u vha a na zwi tshumelo dzoṱhe zwine zwa tea u vha zwi hoṋe zwine mureili muṅwe na muṅwe ane a tovha a nazwo a sathu dzhena badani ndi uri hu ḓo wana na vhathu henevha vha tshi khou reila vha si na na na dzi ḽaisense vha si na na dzi public dzine mu vhurereli muṅwe na muṅwe a tovha a nazwo.

Khaedu ye nda ṱangana nayo ndi ya musi ndo dzula thekhisi ndo lindela vha thekhisi i tshi dala uri i kone u takuwa mara husa kho ḓo namela na muthu na muthihi tshifhinga tsha vha tshi tshi khou ya ya phanḓa ḽi kho thoma u kovhela zwe nda zwi ita ndi uri ndo bva kha heyo thekhisi nda ya nda ṋamela iṅwe thekhisi ya nga tsini nga hanefho nda kona u ṱuwa uri ndi kone u ya hayani ndo tou tshimbila a si kule na hayani.

Zwine zwa vhanga migwalabo lunzhi lunzhi kha mabisi ndi ha musi vhareili vha mabisi vha sa khou badeliwa tshelede ine vha vha khou phuromisiiwa yone nga vhatholi vhavho zwi ita uri vha kone u gwalaba ende futhi vhaṋameli zwi a vha kwama ngori bisi kana mabisi ndi ane, ndi one ane vhashumi vha shumisiesa one nga matsheloni na musi vha tshi bva mishumoni.

Tshiimo tsha goloi ndi tsha vhuḓi nga maanḓa na ngori kharali u tshi kho shumisa goloi yau iwe muṋe u ya kona u ya fhethu nga tshifhinga na u vhuya u ya kona u vhuya fhethu nga tshifhinga a wu thomi wa lindela thekhisi kana mabisi a tshi dala.

Ee, zwo uri u ḓo wana zwezwo vhunzhi ha u namela thekhisi wa vhudzwa upfhi thekhisi yo gonyela yo gonya nga tshelede ine iwe muṋe iwe muṋe a ngo vhuya wa twa u tshi kho i kuvhangana uri u ḓo kona u vha u tshi kho i shumisa na ngori uri u kone u ḓi wana ndi kho namela thekhisi i vha i tshi to vha tshelede nga ṅwedzi ine nda ḓovha ndi khou i shumisa kho to ṋamela fhedzi.

Dzi goloi ine ya nga thusa ndi dzi goloi dzedzi dza dzi Thekhisi dza tsindi dzine dzine dza ḓo vha zwi khou kona u tshimbidza zwavhuḓi vhaaluwa vha vho dzula zwavhuḓi henefho vha vhanzhi ndi uri na musi Thekhisi vha ya kona u isiwa na hayani vha to tsa zwavhuḓi hayani.

Thekhisi dzone dzine a dzi ḓuri ri tshi khou dzi vhambedza na dzi ṅwedzi vhuendedzi a dzi ḓuri ende vhuthihi dzi takadza nda ngori dzi a kona u to tsitsa hanefho hune wa to tshimbila u tshi khou ya hayani ende futhi Thekhisi dzi takadza na ngori dzi dzula dzi hone tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Zwiendedzi zwa kereke zwi ṱoḓea nga maanḓa kharali hu na vhathu vhane vha vha khou dzulesa kule vhane vha nga si kone u swikela uvha na tshelede ya thekhisi ḓuvha liṅwe na liṅwe so zwiendedzi zwa kereke ndi zwone zwine zwa ḓo ṱodea uri vha kone u swika hone kerekeni.

Zwine dzi kereke dza nga ita ndi zwauri zwitokona u to renga thekhisi ya dzo kana na mabisi hanefho Kerekeni ane a ḓovha a kho to shuma fhedzi wa u dzhia vhathu kana u ṋamedza henevho vhathu vho no dzhena henefho kerekeni.

Vhuima zwikepe zwine zwa tovha zwo tou ḓowelea ndi zwa uri huvha ho ḓala vhathu, ndi hafho hune ha wana huna vhathu vhanzhi vhanzhi vhaṅwe vha khou to ḓa u tou vhona fhedzi, vhaṅwe vha khou to ḓa ngauri vha vha na fhethu hune vha khoya hone.

Iṅwe ya thaidzo ine ya kwamisa nga maanḓa vhaṋameli vha dzi thekhisi nadzi mini basi, ndi zwa uri uya wana yo ḓala nga maanḓa huvha ho ḓala nga maanḓa ndi hafho hune wa wana kharali wo ṋamela wa wana na zwithu zwau zwiṅwe zwi tshi khou xela, ndi hafho hune wa wana uri u khou imisiwa nga mapholisa hanefho vha khou ḓa vha vha vha tshi khou tsheka na basi vha tshi vhona zwa uri ḽo ḓala uvha u tshi khou lenga u noya mishumoni. Na ngauri vhaṅwe vha vhareili vha dzi thekhisi kana dzi mini basi vha vha vha khou itela uri vhone vha kone u wana tshelede, ngeno vha tshi khou vha sa khou lavhelesa kana u fanela u sedzesa nga maanḓa nadzi khasiṱama zwavho zwa uri zwi khou to itisa hani.

Zwone asi zwavhuḓi naluthihi ngauri kharali zwivhaswa zwone zwi tshi khou tsa ndi khwiṋe na mitengo ya thekhisi ine ra ri tshi khou badela i tshi khou tsa, ngauri uya wana mitengo ya zwivhaswa yo tou tsa zwavhukuma mara ngeno riṋe sa vhaṋameli mitengo yashu yo to dzula yo tou ralo, kana ya swika he ya gonya ṋamusi zwifhinga zwivhaswa zwone zwiṋe zwi saathu gonya zwi tshe kha honouḽa mutengo. So asi zwavhuḓi naluthihi na ngauri vhone vha thekhisi vha ḓovha tshi khou wana tshelede nnzhi, ngeno riṋe vhaṋameli ri tshi khou bvisa tshelede nnzhi zwino zwi ngavha zwavhuḓi kharali vhaṋameli na vhone vha fhungudzelwa tshelede yavho, uri na thekhisi vho na vhone vha ḓovha vha khou ḓi wana yeneyi tshelede yavho ye vha vha tshi i wana na nga misi yoṱhe.

Hezwo hu tea u tshekhiwa vhathu vhoṱhe vho ṋamelaho thekhisi uri vho bvisa tshelede yone na, na ngouri zwezwi ro ṋamela thekhisi u bvisa tshelede nga sithi nga sithi ndi hezwi zwine muthu ufha muṅwe are nga tsini tshelede yau ya vhaleliwa ya yoṱhe ya kona uya kha ḓiraiva, so kharali mureili wa thekhisi ari tshelede aingo fhelela muṅwe na muṅwe utea u wana tshelede yawe murahu ha tou dovholosiwa zwavhuḓi, uri vhathu vhoṱhe vha kone u vhona zwa uri ndi nnyi wea songo bvisa tshelede. Sa izwi muthu onoyo o wanala wea songo bvisa tshelede, ndi hafho hune vhathu vha ḓo kona u honoyo muthu uḓo kona u ḓaḓisa tshelede yawe uri thekhisi i kone u tshimbila.

Hezwo asi zwavhuḓi nga maanḓa na ngouri nṋe sa muṋameli ndi tshi ṋamela thekhisi ndi vha ndi na muhumbulo wa uri ndi khou ḓo tsa gai nga tshifhinga ḓe ndi khou ḓo swika nga tshifhinga ḓe, so nṋe ndi tshi vho tsitsiwa fhethu hune nṋe nae aringo langana hone asi zwavhuḓi naluthihi na ngauri uḓo ntsitsa fhethu hune nṋe nau ḓivha athi hu ḓivhi ende nga hetsho tshifhinga uḓo wana na tshelede ya uya hafho hune nda khou to uya hone isi ngasi tsha swika na zwa uri honoyo mureili wa thekhisi a tshi ntsitsa angasi mphe tshelede yanga, na ngauri uḓo nṱalutshedza zwa uri o bvisa gai a ntswikisa gai. So heyo tshelede heyi ye nṋe nda mubadela yo lingana zwezwo, zwi khou amba zwa uri nṋe u bva hafho uya phanḓa ndi ḓovha ndi si tshena tshelede ine ya ḓovha i khou ḓo nyisa hafho hune nda khou ya hone.

Vhareili vha thekhisi dza mahayani vhone a vha tou wana dzi khasiṱama dzo ḓalesaho u fana na vhareili vha thekhisi dza ḓoroboni, ngauri vhareili vha thekhisi dza dza hafha hayani asi vhathu vhanzhi vhane vha vha vha tshi khou bva hafha mahayani vha tshi khou ya u renga zwithu vha tshi khou renga zwithu hanefho ḓoroboni, zwino havho vhane vha vha vha khou bva vha ḓoroboni kana vhareili vha thekhisi vha ḓoroboni vha kone u wana dzikhasiṱama nnzhi na ngauri ndi vhathu vhanzhi vhane vha vha vha khou bva vha ḓoroboni vha tshi khou ya mahayani. Ende futhi na thekhisi dza dza dzi ḓoroboni dzi takadza na ngori dzone adzi gidimesi nga maanḓa kha dzi bada dzedzi dza mahayani, zwino hedzi dzi thekhisi dza mahayani dzi tshi gidima kha dzi bada dza mahayani dze dzavha dzi dzula dzi tshi khou tshinyala tshifhinga tshoṱhe, so vha fhedzesa tshifhinga tshinzhi vha tshi khou lugisa dzithekhisi dzavho.

Vhareili vha thekhisi vha tea u renga zwiḽiwa nga tshelede ine yavha i tshi khou bva tshikwamani tshavho, hezwo zwi ḓoḓi thusa uri na vhone zwezwo vho no tshaisa vha ḓo kona u ḓivha zwa uri vha kone u panga tshelede nngafhani, ngau ngau ṋamedza vhaṋameli vha songo vhalela na tshelede ine yavha i khou bva tshikwamani tshavho. Na ngauri uḓo wana a tshi khou tshimbila nga yeneiḽa tshelede a tshi tshimbila a tshi renga zwithu hanefho, a tshi ṱanganyisa tshelede yawe a fhedza a ṱanganisa na tshelede ya vhaṋameli, ḽitshi sala ḽitshikovhela uḓo sala asi tsha ḓivha uri ene oita tshelede nngafhani ngori uvha a khou shumisa yone tshifhinga tshoṱhe.

Zwone asi zwavhuḓi nga maanḓa uḓo wana wo ḓi ṋamela thekhisini heneiḽa vhareili vha tshi khou ri vhone vho lenga thekhisi kha i gidimese, ende futhi kharali thekhisi yavha i tshi khou gidimesa nga hetsho tshifhinga uḓo wana i tshi khou gidima nga luvhilo lusi lwone, lune i nga tobva na badani yavha i khou tobva i tshi khou tou livha iṅwe goloi kana ya bvela nnḓa ha bada yavha i khou bvela ḓakani. So asi zwavhuḓi naluthihi na ngauri asi roṱhe rine ravha robva mahayani ro lenga, riṋe vhaṅwe ribva nga tshifhinga ri khou ḓivha zwa uri thekhisi iya tshimbila i tshi ima nḓilani, uri na hanefho hune ra khou ya hone kharali robva u ṱavhanya riḓo kona u swika tshifhinga tshisa thu swika.